Ke nahana hore bontatemoholo wa rona e ne e le bona, ba ne ba thibela bomme hore ba sekebe ba ba le dipolasi. Hobane ba ne ba nahana hore dipolasi di tshwanetse bona feela. Empa ka hobane mmuso o la kenella, o la bona hore ho bohlokwa ho lokisa ho seo ka ba ka hobane bomme ba tseba se itseng ka ho ba le dipolasi kapo ka ho rua diphoofolo. Mme mmuso o etsang? O tswela pele ka ho ba tshehetsa ka nako tsohle.

Nka eletsa batho hore ba leme meroho le poone le tse ding tsa dijalo tse holang nakong ya Hlabula. Ha ba qala ho lema, ba tlamehile ba leme ka bokgwedi tsa boPhupjane, Phato. Ho etsetsa hore kgweding tsa boTshitwe le Pherekgong e be nako e ntle ya bo ya dijalo hore di hole di be hantle, di tsebe ho jewa.

Kgotsong. Lebitso la ka ke nna Nthabeleng Sehapi. Ntatemoholo wa ka o ne a na le polasi polekeng e bitswang Orange Farm. Jwale ke kopa ho botsa hore na hore re fumane polasi eo hape re tshwanetse ho etsa jwang. Polasi ya hae e ne le e kgolo e kabang di submitter a tse tse tsheletseng. Ebile e le polasi e ntle, e ne e dutse pela metsi. Polasi eo ya hae e ne e na le dijelello dijalo tse ngata ho fetisisang. Jwale ke kopa le re eletse ka hore na re ka e fumana jwang. Ke a leboha.

Lebitso la phoofolo eo ho fumanwang boya bo bongata ho yona ke nku. Boya ba yona bo sebetswa ho etsa diaparo le dintho tse ding tse ngata. Nku tsena di a kutuwa dikutwa boya, ebe boya bo a nkuwa bo lo hlatsuwa. Bophelo bo tshelwa ka hara diaparo tse tshwanang le di-jacket tse kgolo, dikobo le ho hong ho teng ho ka etswang ka tsona ka bona boya bona ba tsona.

Dihwai, ha le ka patala lekgetho ka mokgwa o nepahetseng. Dikgwebo tsa lona di tla dula di phahame mme di tshireletsehile. Mmuso o tla etsa ka hohle hore sohle se le se batlang se etsahale dikgwebo tsa lona se tsebe ho phethahala. Jwale ho patala lekgetho ke ke mokgwa wa ho wa ho itshireletsa le ho bontsha hore kgwebo ya hao e tsamaya hantle. Mme ho ya ka nako, o tla kgona ho sebetsa nako e telele. Mme o tla kgona le ho hira batho ba bang ba bangata.

Bothata ba batjha ke hore ha ba rate ho lema kapo ho ba le dipolasi ebile ha se ntho e ba e labalabelang. Marangrang a ba ruta dintho tse ding tse ngata, empa tse tsamaelanang le temo ha di hlahe haholo. Ke ka hoo batjha ba bangata ba senang tjhebelopele e tsamaelanang le ka le tsa temo.

Ha ne ke le sehwai se setjha thuso e ke ne ke tlo kopa e ne tlo ba thuso ya tjhelete hore ke ntshetse kgwebo ya ka pele. Empa ne ke ke tlo ikemisetsa hore e be tjhelete e ke tlo kgona ho e patala. E kgutlele morao ho mmuso, ha kgwebo ya ka e se e tswetse pele mme e atlehile.

Temo ya difate tse hlahisang pampiri e tloba temo e tlotla e fokola haholo hoyeng ha nako. Hobane technology e se le yona e nketsweng hodimo diphaposing, diofising le dikantorong tse kgolo, dikolong le diofising tse ding tsa mmuso.

Se ka etsang hore ke se ke ka bula polasi ya dikgoho ke hobane dikgoho di hloka tlhokomelo e hlwahlwa. Dikgoho di hloka ho sheba ha ho futhumetse, ha ho bata, le ha ho tjhesa. Ke nahana hore mathata e nka fumanang ke mathata a hore dikgoho di ka hlokahala di sa le nyane nyenyane haholo ebile di ka fokola haholo bakeng nakong ya Mariha.

Nka ba eletsa hore ba tsamaye ba lo bula dipolasi tse ding kapa hona mono dipolasing monono. Ba leme botjha, ba batle mesebetsi e metjha, ba buwe le makgowa a bona hore ba reke peo, ba leme botjha ba etse dijalo dijalo di hole ka nako tsohle. Ba bona ba hloka ba di hlokomele.

Ee, ke monahano o motle oo wa hore ke leme kapa ke jale moba polasing ya ka. Moba o hloka letsatsi le metsi ya a mangata haholo hore o tsebe ho hola hantle. O be le tswekere e ngata. Ka hoo letsatsi le teng mona Northern Cape le lokile hore le ka hodisa mmoba le metsi eo ke nang le ona ka hara jarete. A ka ba ana a ka ba a lekana hore ke tshelle mobu ona o hole jwalo ka ka poone enwa e ke e jetseng mona polasing ya ka.

Borapolasi ba tshwanetse ho enta diphoofolo tsa bona ka nako e tshwanetseng le hore ba phele ba di fa dijo le metsi a hlwekileng ka nako tsohle, hore diphoofolo tsa bona di dule di phetse hantle.

Batho ba baholo, ke kopa ho tseba hore na dijalo tsenana kapa dithero kapa meroho ena e le e jetseng e etsang hore le sekebe la ya dingakeng e le thusa ka eng? Ke kopa le njwetse ebile le nhlalosetse hore na moriana ka mong o thusa ka eng, hokae, jwang ebile ha o qeta ho onwa o ikutlwa o le motho ya phetseng hantle kapa ya jwang? Le nhlalosetse le hore ha o tlo nwa meriana enana, o e nwa nako e kae, eh hape ha kae ka letsats. Ka tsebo ena, ke batla ho e fetisetsa pele. Ke tsebe ho e tsebisa le ba bang hore dijalo tse tjenana kapa meriana ena e bohlokwa.

Mathata ao re kopanang le ona polasing ke hore batho ba motseng, ba tloha motseng, ba tle mona polasing ba tlo utswa poone ka nako ya kotulo. Jwale rapolasi re kopa hore mathata ana re wa fenye ka ho kenya fence le maihlo ao re wa bitsang ka hore ke di-camera di ntho hlokomela polasi le batho ba kenang ho yona monana ba tlo kotula bosiu kapa motshehare ha re le siko mona polasing. Di tla re thusa haholo ho hlokomela polasi ena ya rona kapa poone ena ya rona ka nako ya kotulo.

Batho ba reka ditholwana tse ka makotikoting ha ba batla ho jala, kapo ha ba batla ho etsa di salad, di-fruit salad kapa ha ba batla ho pheha ditholwana tseno tse mang ka makotikoting. Ditholwana tseo tse ka moo ha di nke nako ho pheuwa, ebile o ka kgona ho di ja, di sa phehwa.